Ndicinga ukuba licebo elihle eli lokuba asebenzise ibhayisekile kodwa ke kufuneka azikhusele endleleni. Yaye futhi ke xa ingelobanga lilide azawulihamba xa esiya emsebenzini, ingasebenza kakuhle ingcinga yakhe.

Ndicinga ukuba exesheni elinintsi kuzawuxhomekeka uba ndizawuhamba umgama ongakanani naye. Yaye ke , xa ingumgama omfutshane ndinganyamezela kodwa xa izoba ngumgama omde, ingangcono into yoba ndimxelele. Ndimxelele ukwenzela uba alungise, ngomso akwazi ukwenza ngcono.

Ewe, ndicinga ukuba ndingakwazi umnceda kuba into ezawumenza uba othuke okanye anagazithembi kukuba abantu bamngxolele, bamwawe yaye bamkhalisele iibheli zeemoto. Ke ngoku mna ndingazama ukumnceda ngoba ndithi makehlise umoya, ndim ke ngoku . Emveni koko ndimxelele uba aze aphume njani kule ngxaki azifake kuyo.

Ayinondivuyisa le meko kuba ibhasi xa ndiyithembe uba funeke ihambe ngexesha, ndisuke ndinezicwangco zoba emsebenzini ndizofika ngexesha. Kodwa xa ingazulibamba ixesha, kutsho uba nam andizofika emsebenzini ngexesha. Loo nto leyo ingandingcolisela igama.

Ewe, ndicinga uba licebo elihle elo lesithuthuthu. Kodwa ke ndingamcebisa ngokuba aqinisekise uba uyazikhusela ngokunxiba, ufaka ii-helmet, anxibe ii-leather jacket ukwenzela ukuba xa kungenzeka abe sengozini, akwazi ukhuseleka. Yaye ndingathi abajonge abaqhubi beemoto kuba abaqhubi abanintsi beemoto abazihoyi izithuthuthu endleleni. Loo nto ingeza uba azibone ephakathi kwentlekele.

Xa libaziseka ngeeyure ezilishumi ibhasi, andinokwazi uyilinda. Ndingajika ndiphindele endlini kuba kuzabe kukufutshane ekhaya, yaye ke ndizawukwazi uba ixesha lam ndilichithe kangcono kunohlala ndilinde ibhasi.

Ndicinga ukuba xa kungakho izikhululo ezinintsi zeebhasi, ii-bus stops, yaye futhi kongezwe nezo bhasi, inani lazo libe phezulu, zingafikeleleka kakhulu kubantu asebekhulile. Yaye nemigwaqo okanye iindlela zilungiswe ukwenzela uba abantu abadala bakhwele lula ezibhasini.

Ewe, zikhona iindawo ezinganomtsalane kule ndawo ndihlala kuyo njengendawo apho kwakuhlala khona owayengumongameli walapha eMzantsi Afrika ekuthiwa nguNelson Mandela. Igama laloo ndawo ibizwa ngokuba yiHeritage Corner.

Hayi, andiwuboni ingumbono omhle lowo kuba umntana umntana oneminyaka emibini angakwazi ufunquleka, ahlale ude uyofika edolophini. Iprem lena ingenza ukuba abantu bangahlali kakuhle eteksini, yaye iteksi yekawonkewonke, kufanelekile uba wonke umntu ahlale kakuhle ngendlela efanelekileyo eteksini.

Icebo lothenga ibhayisekile lingalihle lona kakhulu uba akukho kude emsebenzini. Yaye futhi kuyabaluleka uba azikhusele, anxibe izinto helmet nee-reflector vest eziza kwenza uba abonakale endleleni.

Xa ndiyibona loo nto isenzeka ndiye ndizive ndingakhuselekanga kuba xa umqhubi engahoyanga indlela, ehoye uxabana nabanye abaqhubi, uyakwazi ungena phakathi kwentleke enze ingozi.

Ndingathi banabo ububele kodwa bakhona aboyikekayo. Kuye kuye ngomntu uba yena lo uqhubayo uziphethe njani, andinobaquka bonke ndithi banobubele okanye bayoyikeka.

Andinotsho uba iyahambelana neemfuno zalo msebenzi kuba ngumsebenzi onzima kakhulu yaye futhi uthatha ixesha elinintsi kubantu abawenzayo. Ke ngoko ndingathi kuyadingeka uba bamkele ngaphezu kwale kweli zinga bamkela ngalo.

Oololiwe xa begcwele kakhulu nangapha kwenani elibekiweyo, elimisiweyo, kuye kwenzeke iingozi. Yaye noololiwe aba bayaguga, bakhawuleza baguge, ke ngoku loo nto ikhokelele ekutheni kubekho iingozi ezinintsi zoololiwe okanye oololiwe baphume emzileni okanye esiporweni benze ezinye iingozi.